Molo, mhlobo. Mna ndinguKhaphetshu. Wena ungubani? Ndiyabawela ukukubona sikhe sincokole undixelele ukuba apho ukho kunjani. Mna apha ndibona ilanga. Mihla nemihla liyavela, liyatshisa lindipha amandla ukuba ndikhule. Ndibona ntlobozonke zezinto. Abantu, izilwanyane kwanye neempuku. Wena apho kunjani?.

Indawo endiyaziyo inqatyelwe ngamanzi eMzantsi Afrika yiFree State. Kakhulu apho kutyalwa umbona.

Okay. Molweni, balimi. Namhlanje siza kuthetha ngeendlela ezokugcina ukutya okanye imveliso yenu. Kuneendlela zimbini sizawuthetha ngazo namhlanje. Indlela yokuqala le yokubeka ukutya emakanini. Oko kutya kubizwa ukutya okunkonkxiweyo. Oko kubekwa emakanini okanye emathinini kubizwa ngokuthi yi-canned food. Okwesibini, koku okwazi ukubeka efrijini endlini ozayisebenzisa ngexesha oko olo oza kudinga ngalo. Oko kubizwa ngokuthi ngama-frozen foods. Kukutya okukhenkcezisiweyo.

Balimi, njengoba sithethile ke ngokugcina ukutya neendlela zokugcina ukutya, thina koku kutya soze ke sifake tyiwa, mafutha okanye iswekire. Zingagcina ngendlela esoze ibe yingxaki ebantwini abaza kukuthenga.

Umfuyi ukhusela iibhokhwe zakhe okanye iigusha zakhe angafumana inja okanye afuye na inja ezawukhusela ke ezo, imfuyo yakhe.

Njengomfama ndingathenga iJojo okanye ndi-investe kwiJojo eza kundigcinela amanzi wemvula. Lawo ke ndizawasebenzisa ke ukuthi imfuyo isele.

Hayi, andicingi ukuba ingalunga indaba yokutyala umbona. Ndingazama enye nto endingayityala. Ngoba hayi, imozulu ke hayi, asiyinto endiyithembayo kakhulu. Amanzi, imvula inokunganethi, kunokutshisa kakhulu, nto nje ezinjalo njalo.

Ewe, kungabanceda kakhulu kakhulu abantu abasedolophini. Kakhulu khulu ke ukuthi bakhone ukugcina imali. Bangathengi into abangazilima bona. Bayazi ukuba bangatyala ntoni, nini, kanjani.

Kudinga ukuba kube nama-skills programs. Oomama bathethe, bafundise ulutsha lwamantombazane ukulima. Ngoomama abamele babe phambili kule nto.

Izixhobo endizicingayo yirharafu, yi-spade fork, yireyikhi nantoni futhi? I-edge cutter or i-edge trimmer. Ezo, ewe, ziyanceda mawukhupha ke ukhula okanye ukulungisa leyo ndawo ozawulima kuyo.

Izinto endingazicinga zokukhusela ingaba ngama-gloves okanye ngamabhutsi. Ndingasebenzisa ke maybe uma ndicinga ama-gloves wam wakudala la maybe afudumeleyo we-winter kanjalo kanjalo. Ndingasebenzisa wona, ndisebenzise kwanezihlangu zakudala ukuthi ke ndikhuseleke.

Ndicinguba zizityalo ezinovela phantsi komhlaba. Kungaba ngoomazambane okanye abo-sweet potato okanye, yintoni le? Yintoni kanene? Intoni? I-pumpkin. Ewe, iintonyana ezinjalo, oozambani, oo-sweet potato, ya iinto ezinjalo.

Kwixesha langoku kumnandi ngoba kunento abayibiza i-intanethi. Ndingaqala kwi-intanethi okanye ndifune umfama okudala ke afamayo andincede andiphe amacebo amatsha. Okanye iindlela azisebenzisayo yena.

Indaba yemvula ihlupha kakhulu ezityalweni ngoba kumele zinkcenkceshelwe kaloku kwaye ke nazo ke imfuyo le mele isele amanzi. Ngoku ingaba yingxaki, ingxaki nje enkulu kuyo yonke loo nto.

Ukungabi nomsebenzi ngelinye ixesha kutsho ukuba imali ayikho ke. And imali iyadingeka ngoba kumele kuthengwe ke ukutya njalo njalo, mpahla ntoni ntoni zabantwana. Kaloku nokukhwela nokuthini nokuthini makubhekwa eyikolweni iindawo ezinjalo. Ngoku ke ibhajethi yinto emnyumntu mele asebenze ngayo, abeke ke babeke imali for ixesha elo ingekho khona umsebenzi.

Ndingathanda ukujonga izityalo, izityalo yhu hayi azihluphi kakhulu. Kaloku imfuyo inokuhamba, mele uyihambise uyijonge ukuba ayilahleki. Uyijonge ukuba akunanto eziyihluphayo apha endleleni and azityi iinto ezirongo apha endleleni. Ngoku umsebenzi omnintsi ukugada ke izilwanyana.

Ukuba bendingumphathi bendiza kwenza ama-projects azabafundisa ke ama-internships nto njalo njalo. And bazawubhatalwa ndithi uma bejoyina awo ma-internships. Ngoku ke bazawuba nomdla.

Mhlobo wam, ndithathe ke le, le decision ngoba ke abantu abanintsi bayayifuna ke esi sityalo, bayasifuna kakhulu. Zinintsi izinto abafuna ukuzenza ngaso. Sizawukhe kwenza imali enintsi ke ngalo ke esi sityalo.